Kgotsong ke Mofumahadi Tau mona, ke letsitse hobane ke na le bothata ba hore re lefa tjhelete e ngata feela re ntse re shebella dintho tsa kgale. Ha se le ka tjhelete feela empa ka ke ka hore le kgaola le thelevishene matsatsi a mabedi pele nako ya ho lefa e fihla, ha ka thabela ntho eo ho hang.

Ha se hore ke rata ho reka data tsatsing le le leng ya mohala wa thekeng, bothata ke hore ke na le tjhelete e lekaneng feela ho reka data tsatsi le leng le le leng. Tjhelete ya ka ha ya lekana hore nka reka Wi-Fi, Mohlang ke fumaneng mosebetsi ke tla kgona hore ke tsamaye ke lo reka Wi-Fi Ha ke qeta moo, ke be ke e patala kgwedi e nngwe le e nngwe hore ke kgone ho sebedisa nako e telele.

Abuti Lesego o nkentse hampe ha bohloko tsatsing lena, o ne a bapala ka mohala wa ka wa thekeng, jwale ha ke sheba lenane la ka la dipina tsa mmino ke fumane di nyametse. Dipina tse ngata tseo ke nkileng nako ya ka ho di kenya, ha ke mo botsa o re ha so di bone. Ke kopa o bue le yena hle hobane hona jwale ke tlo di fumana hokae?

Naledi Ke tshepa hore o sebedisitse data eo ho etsa dipatlisiso ka mosebetsi wa hao wa sekolo e seng di video. Ke ka makgetlo a makae ko o bolelletse hore o kgaotse ho bapala ka mohala wa ka wa thekeng? Ntho e ntenang ke hore o keke wa kgona le hore o nthekele yona, feela ha ke e reka o tlile ho e sebedisa hape. Ke tlilo fetola mokgwa wa ho e bula, ebe ha ke qeta moo ke e boloka hole le wena hele.

Mmuso o tlisitse lekgotla le letjha, ba kgetha ho kenya marangrang dibakeng tse mmalwa feela mona. Bothata ke hore dintho di ntse di sebetsa hantle ho fihlela baetapele ba batjha ba behwa di tulong. Re ka thabela ho bona diphetoho hobane ho bonahala eka dintho di ntse di mpefala feela.

Ke balletswe ho ithuta ka puo le dithuto tsa metjha ya ditaba, mme ke na le boiphihlelo ba ho sebetsa seyalemoyeng. Ka hoo nka etsa kopo ya ho etsa mosebetsi wa ditaba ka ho romela mangolo a ka thuto, ke fumane ho eketsehileng ka company e hirang le ho emela mohlang nka bitswang ka puisano. Ha ke qetile, ke tla qala ho itukisetsa ho mengwa mohlang, e leng nako ya dipuisano hore ke matlafatse kgodiseho ya ka.

Ha ke nahane hore ho lokile ka hoo ke tla tloha sebakeng seo, ke batle se seng. Hape ke tla tlaleha le monga sebaka seo, hobane ho ka etsahala hore ebe o batla ho re lefisa ho feta, kapa ho fetisisa. Hobane ho hira sebaka seo e tla be e le tjhelete e itseng ha qeta moo a ba kenyelletsa le tjhelete ya Wi-Fi.

Hangata ha ke na bothata ba data e fellwang ke nako, ha feela tjhelete e lefuwang bakeng sa yona e utlwahala. Empa ha e sa utlwahale, ke ne ke tla bolella ke ba bolelle hore ba hlahlobe ditheko tsa bona. Hape hobane ka dinako tse ding data eo o e rekang le ha o sebedisa tjhelete e ngata ho e reka, e ka fela ka tsatsi lona le o e rekileng ka lona.

Ke sebedisitse tjhelete e ngata haholo ho reka router ena, feela ha ke kgone ho fihlela Internet. Ka hoo ke sitwa ke ho bona hore ho etsahala eng marangrang, ha ke rate se etsahalang hobane ke hlolohelwa haholo. Hape ke sebedisa marangrang ho etsa mosebetsi wa ka.